Inaka sisembatho esiveza amalunga womzimba khulu.

Iphotho kuyi sembatho esimbathwa bomma basimbatha ngapha ngaphambili, basibopha ngedinini bese sivala ngaphambili. Siyaphothelwa ngomncamo, kuya ngokuthi umuntu ufuna i-design enjani namkha ukuthi yenziwe njani iphothwakhe kodwana imbatha bomma.

Iphephethu yona-ke ayikahluki khulu kunephotho, imbathwa ngendlela efanako kodwana iphephethu imbathwa bentazana abavunule isikhethu lokhana , nababuya ukuyokuthomba namkha nabakhipha othombileko abangenisaba, bambatha iphephethu evala ngaphambili nayo-ke yenziwe ngomncamo.

Ibhetjha imbatha bobaba, nayo imbathwa sengathi yibhrugwana langaphasi labobaba.

Isithimba yisikhumba esifakwe imincamo, sona ke sivala ngemuva ngapha emahlelweni mawusifakako, asifani nalezi ezinye ukuthi zivala ngaphambili sivala ngemuva emahlelweni.

Itjorholo yona ngiyokuhaga entanyeni ibese iyalenga, ilengela ngapha ngasesifubeni, kuya phasi ngasemathunjini.

Iporiyana into embathwa ehlokweni, esikhathini esinengi imbathwa masokana lokha nakakhambako aya ngale entabeni nanoma sekabuya, babuya bambethe iporiyana, nabobaba bayayimbatha iporiyana, inento ngathi iyahlababahlala la ngaphambili.

Amapatlangwana izinto zokufika eenyaweni lokhana umuntu nakagidako ayenza irasi, ayalila, nawugidako, ayalila nawo.

Ngokombono wami, yingubo evunulwako emaNdebeleni kodwana ukuthi ivunulwa bobani, bunjani, angazi angazi bantu bekosi.

Ibhengela, iyinto yokufaka esandleni, ingayenziwa ngomncamo kwesinye isikhathi yenziwa kube ngathi yisimbi nyana so.

Amanambasikhambe manyathelo ambathiwako, esikhathini esinengi ambathwa bantazana navane baye equdeni, nabanye abomama nabavunulile

Amacici zizinto esihlobisa ngazo iindlebe zethu, sizifaka eendlebeni ukuthi iindlebe zethu zirhabe zibe zihle.

Ibherede isigcoko ezimbathwako ehlokweni ungafanisa njenge skotayiki kodwana yona ijame ngendlela yokuthi nawuyimbetheko uyakghona nokuthi ungayibeka ngendlela othanda ngayo, itjhigamise ngendlela othanda ngayo, iyambathwa ke bomma ngebesiNdebele.

Idzila yinto yokufaka entameni, efakwa bomama abatjhadileko besiNdebele eSewula Afrika.

Amatshega izinto lezi esizifakako eenyaweni masigidako.

Iyerhana imbathwa bantazana nabavunule isikhethu, iyalengelela so, imarhatjharhatjha, njengemncamo, isikhathi esinengi ibamhlophe.

Ingejana imbathwa makuvunulwe isikhethu esikhathini esinengi begodu imbathwa besana khulukhulu.

Ingwani iyisigcoko esimbathwa bobaba, isigcokwesi esikhathini esinengi vane sipendiwe ngokwesiNdebele sihlobisiswe sisihle.

Anginalo ulwazi ngiyacabanga bona ifaka phakathi

Inyoka ingoma ibizwa ngokuthi yinyoka

Imbathwa lokhana kunomnyanya wamasokana namkha kunomtwana ngaphakathi ejaradeni owelileko.

Anginalo ulwazi lokobana iyini incagu.

Isititirimba simbathwa masokana lokha nakabuya emakhaya, ambatha sona, senziwe ngesikhumba, its either ngesekomo semvu kodwana sona senziwe ngesikhumba isititirimba.

Awa, abobaba abakavumeleki kobana bambathe isithimba, isithimba ngesabomma bambatha isithimba senziwe ngesikhumba sembuzi begodu kwemincamo, sivala ingemuva labomma.

Isiqobotjhelo sesiberegiselwa ukubopha izinto bonyana zingatjhaphuluki, isiqobotjhelo ungasibopha lokha nawubopha ithawula, bona ingatjhaphuluki, nawubhebhula umntwana, ubopha ukuthi kungatjhaphuluki. Isiqobotjhelo siberegiselwa ukubopha, namkha ukuhlanganisa into ukuthi ingatjhaphuluki nawuyimbetheko.

Itjholo ingubo encazananyana embathwa ngumakoti nabaqeda ukuthathwa namkha ukutjhada, bambatha ingubo emahlombe, ingubo le abayimbathako emahlombe, ngiyo esiyibiza bona iyitjholo.

Icuba mncamo owenziwe kobana umbathwe masokana ehlokweni, ngilo icuba lelo, lifana nomkhala kodwana akusiwo umkhala, liyicuba ngombana lenziwe ngokuhluka.

Sisembatho esimbathwa bentazana bamaNdebele. Imbathwa bantazana bamaNdebele, kunjengomncamo ifana ibangathi livala ngaphambila njengayo

Isikotjhi kumdlalo esikhule siwudlala nasibancani, sibhala phasi, sibhala ama-blocks, ama-blocks ma-box, sidlale sijampajampe, siphose namatje.

Umdzegana sisembatho samaNdebele esenziwe ngomncamo ngombana zoke izinto zamaNdebele zenziwe ngomncamo simbathwa bentazana or imbathwa nerhabi begodu limbathwa matlawana.

Umnayilani kumncamo IsiNdebele ezimbathwako mncamo umbathwa ekhambisana nembatho labobaba.

Umgari kusisambatho esimbathwako emaNdebeleni umuntu nakavunulile, sifakwa phakathi simbathwe

Umadalanyana umbathwa bomakoti abasesebatjha ususe ngumakoti

Umbhalo uyingubo yamaNdebele uwubona ngemibala ngemibala enemi-line line. Imibala yoke le mibala yamaNdebele imbathwa emaNdebeleni, imbathwa bomma abatjhadileko, imbathwa bentazana equdeni, imbathwe namasokana ingubo nje yesiNdebele.

Unokhethwabo uyingubo yamaNdebele imbathwa bomma lokhana nabawiseleko.

Umtsurhwana uyingutjana, imbathwa bomma esele abatjhadileko esiNdebeleni ngiwo umtshurhwana loyo. Yingubo encani, embathwa bomma emahlombe nasele batjhadile.

Isihlohlo angazi kobana yini yo kodwana ngicabanga ukuthi yinto ngayo utjwala besintu.

Umncwazi isigqoko esimbathwa bobaba lokha nakukhamakhaza ngelimi kokuthi sikotayiki.

Umkhala Mncamo owenziweko ombathwa ohlokweni masokana nabomma ngesinye isikhathi abomma abawiseleko bayawumbatha ehlokweni

Unomahlonjani yinto, yingutjana ehlala emahlombe kesinye isikhathi kuba yintonyana nje eyitjhila ehlala emahlombe wabobaba.

Unomatlawana bomma namkha umfazi okuthile angazi kuhle nami ukuthi unomatlawana yini, sengiyacabanga ukuthi mfazi okuthile.

Kuqakathekile khulu ngombana iyakhombisa kobana uyawuhlonipha amasiko begodu uyasithanda isiNdebele isikhenu nabaphasi bayajabula ukobana uyavunula ngesikhathi sokobana umsebenzi bayabona

Kutjho ukuthi ukuzazi ukuthi uvelaphi indabuko yakho, wazi nabantu kobana bazalwa ngubani, njani wena uza njani, kukwazi imvelaphi yakho nokwazi ukobana isikhenu nanivule nje nivunula nivunula ini nokwazi ukobana ezinye izinto enizenzako nizenzela ini, ukuzazi ngemvelaphi yakho all in all.

Isambatho esiyenziwe ngomncamo, kuyinto efokhoni, enjengephinifa yokufaka ngaphambili like mawuphekako enjengaleyo kodwana yinto yesikhethu ebekwa ngaphambili bomma bese iyabotjhwa ngemuva kodwana umncamo lo ubonakala ngaphambili kwaphela.

Iphephethu yona nayo kuyinto embathwa bantazana yona-ke, imbathwa bantazana laba ababuya equdeni namkha abasequdeni ngesikhathi sabo sokuvunula ivunulo yokugida bambatha iphephethu ngaphambilapha. Nayo yenziwe ngomncamo, ifokhona yihle begodu idizayiniwe kuhle, imbathwa bantazana.

Lesi esifana esimbathwa besana namkha ukuthi besana, abobaba abalimbathi ibhetjha. Imbathwa besana, basithatha bayimbatha njengebhrugunyana langaphasi kodwana ukghona ukukhamba ngalo ngombana livala njengebhrugu langaphasi labesana.

Isithimba sona sikhumba esenziweko ukuthi simbathiwe bobaba. Simbathwa bobaba lokha nabambathe iimpahla izembatho zesintu.

Itjorholo isikhumba esimbathwa bomma phambili kodwana ezingakaphothelwa, ngiso ngiyo itjorholo kodwana ikhona nephotheliweko isikhumba esitjhukwako ukuthi sithambe bese bayasiphothela.

Sikhumba esinoboya esimbathiwa bobaba ngesikhathi nabawiseleko. Basibeka la entameni ngasemahlombe so, basibeka lapha

Amapatlagwana zizinto ezenziweko bafaka namatje ngaphakathi. Uyazibopha ngeenyaweni, lokha nawugidako zenza iras, zenza irasi ngendlela ogida ngakho.

Umtjhotjho itjhila elenziwe, elithungiweko, elimbathwa bomma, elifana nengubo

Ibhengela, esiNdebeleni ifakwa bomma, besana, bentazana, kuya ngokuthi yenziwe njani. Yenziwa ngomncamo, ingena esandleni, ifakwa ezandleni. Amabhengele afakwa ezandleni emkhonwenapha.

Amanambasikhambe mateki amhlophe ambathwa bomma nabantazana lokha nabangenisile namkha basequdeni bambatha amanambasikhambe. Anemibala ehlukileko kodwana khulu amaNdebele ambatha

Amacici izinto zokungena endlebeni, zikghabisa iindlebe. Into esiyifaka endlebeni ekghabisa iindlebe

Isigqoko ehloko sabomma. Esikhathini esinengi basifaka nemincamo ukobana sihlobiseke sibesihle.

Idzila yinto efakwa bomma abatjhadileko entameni, inemibala o-gold, irondo. Nayingena entameni ingena entameni yoke, ibambe intamo

Amatshega amatshega amatshega yinto zokufaka eenyaweni, zifakwa bantazana nabavunule isintu, kuthi lokha nabagidako kube nokulila okukhona.

Iyerhana imbathwa mathari, ijame inomncamo owehla phasi begodu irondela idini loke.

Ingejana ivala ubuso bakamakoti ngemincamo. Ifakwa ngapha ehlokweni, ivale ubuso bakamakoti, umncamo loyo uvala ubuso bakamakoti, ngiyo ingejana.

Ingwani kuyisigqoko esimbathwa bobaba lokha nakunomnyanya, yingwani leyo.